Nnete ha eyo nako e maleba hore o ka lokisa mmila. Ha ho na selemo se nkare sona sena se lokile hore mmila e ka lokiswa hobane, ho dula ho ho ho le sephethephethe, ha eyo nako ha ke ha ke na ona mabaka ao tjho hore se ke selemo se feng se lokileng, ho lokiswe mmila, ha eyo nako eo.

Lebaka le etsang hore ke sa batle ho palama tekesi ena ke hobane e nkile nako hore e fihle ho fihleng ha yona ke sekorokoro. Jwale ha ke tlo bapala ka bophelo ba ka nna ke tlo kalama taxi e ntse ke bona hore ha ya tlameha le hore e be mmileng. Bophelo ba ka bo tla pele ebile ke tjhelete ya ka ena. Jwale nkekebe ka tlo bapala ka bophelo ba ka, ho tlo palama tekesi e tjena. Jwale kea leboha. Ke tla emela e nngwe hape, hobane ke kgale ntse ke eme, ke tla nne ntse ke ema hape.

O teng mokganni eo ke utlwanang le yena, e ne ne ke sebedisa bus ya hae haholo ha sa ka nako ke ntse ke kena primary kwanana. Ke ne ke hangata ha ke kalama o na dula e le yena mokganni wa teng. Ntate oo ke mo rata haholo hobane ke motho ya nang le hlompho ya nang le kutlwisiso ebile na nale pelo e jeyang. O na rata le bonkgono haholo hobane le ha mo bona hore card ya ha nkgono e fedile tjhelete o na sa mo siyi, o na tsamaya le yena o na mo thusa ka ntho tse ngata.

Ho ya ka nna nnete nnete mmuso o tla tlameha hore o tiise letsoho hao fihla bathong banana ba di-taxi. Nna pono ya ka ke hore batho ba di-taxi ba bona e le batho ba ba e bo ba ipona e le bona dipresidente tsa monana Afrika Borwa. Bona o ka se ba bolella niks ene hodima ona hoo nna ke bona e le batho ba mmuso ba ba sentseng hobane hohle ntho enngwe le enngwe e ba e batlang ba e thola. Ke ditsela, ba di lwanela, ba di thola, ke ha ba sa batla dibese ha di tsamaya ha ba sa batla eng. Ke ka hoo ba re tshwereng makgwakgwa tjenana ke hobane ba itjweditse hore ha hona ntho e, e ba e ba mmuso o ka ba etsa yona hobane ke bona ke bona. Ke hlohile batho ba di-taxi hampe hle.

Ha ke utlwisise hobaneng batho batsofe ba tlameha hore ba hloke ditulo tsa mabili. Ho na le batho ba patalang ntho eo thweng ke tax. Kante yona e etsang tjhelete eo? Ha ke utlwisisi hobaneng ho tlamehile ho etsuwe jwalo, ho tjhelete eo ya tax ha ho bane le tjhelete e tswang etlo etlo thusang bona batsofe hore ba kgone ho thola ditulo tsa mabili hobane jwale ba tla kgona ho sebetsa jwang? Mangwele a bona ha a sa sebetsa. Ho so le boima, masapo a sa hana.

Haebe ho jwalo, nkekebe ka ke kalama dibese tseno hobane haebe batho ba di bakganni ba ditekesi, ha ba thaba ebile ba re ba tlo e lwantsha, ba bua nnete ha ha ba re ba tlo e lwantsha hobane se teng jwalo, ba tlo re ntshetsa dithunya, ba re thunye hobane ke tsela ya bona ya ho bontsha. Ke tsela ya bona ya ho lwana ntwa. Jwale nka se phethe hee. Ke tsamaya ka bese eno e tlo tsamayang mmileng. Oo batho ba di-taxi ba sa batleng ka ona.

Nna ho ya ka nna ke bona di sa turi ho bua nnete, hobane di ho lata monana gate-ing di bile hape di tlo o siya mona gate-ing. Jwale ke bona di sa turi hohang.

Tjowee ka utlwa pelo enana ya ka yho ah-ah hle. Ke utlwile ke di-taxi le nna ha ke sa batla di-taxi tsona aa, ke batla ntho eo hothweng ke privacy koloi e ke tlo e rekang e bitswa hore ke , ke tla reka e silver, silver grey. Ke tseba hore ke yo kgwedi le kgwedi, ke yo patala seven point five ha ke sa fose and then ke yo e reka kwanana Mercedes. Ke ikutlwa ke thabile haholo ke utlwa e le toro tsa ka di phethahala. Ke sebeditse ka boima hampe hore ke ne ntse ke beha tjhelete, kgale hle ntse ke hloka koloi. Jowee ha ke tsebe le hore ke iketseng.

Ntate, ke hloka thuso ya hao hle, ke felletswe ke mafura re ntse re le tseleng monana le metswalle ya ka. Ke, feta kwanana Maponya Mall. Ke kopa o tle o tlo nthusa, ke eme ko gate-ing ya bobedi ho Maponya Mall, ke kopa o tle o tlo nthusa.

Jwale ha maqheku a palamiswa mahala ho yo phetha mabaka bakganni bona, jwale ba tlo kgola eng hobane le bona ba leka ho iketsetsa bophelo? Ke ka hoo ba kganna dikoloi hobane ba kganna ditekesi hobane mesebetsi ha eyo. Kea utlwisisa ke batsofe ee, empa ba kgola grant hape ntho e nngwe ke hore ha se batho ba yang ngakeng matsatsi le matsatsi ene, di-clinic tsa rona ha di hole le moo ba dulang teng. Jwale ke utlwa ke sa utlwisise hobane ho bua nnete, bakganni le bona ba hloka tjhelete hle, jwale ho tla jwang ha batsofe bona ba tsamaya mahala hohle moo ba yang? Eh-eh hle.